Nnyaa, go bua nnete ke gore ga ke itse go le go le gontsi ka merogo, ebile ga ke itse merogo e e leng gore ga itsege. Ga ke itse le e e leng gore e molemo, e nkae akantshang.

Go bua nnete ke gore ga ise ke jale setlhare sa maungo le se e seng sa maungo. Se e leng setlhare ga ise ke se jale. Seo se dira gore ke sa itse gore go jang, le gore nka tlhalosa jang ka go jala setlhare.

Fa re tla ka tsa go jala setlhare le go rojwa ga setlhare, ga ke na kitso gotlhelele ka gonne ga ke na kgatlhego mo temothuong.

Se ke se itseng ka rooibos-e ke go nwa tea ya teng fela, gore e jalwa jang, e rojwa jang go fitlha e ba fitlha kwa kopiwang, ga ke na kitso.

Nnyaa, ke godile ke itse gore rooibos-o e molemo mo boitekanelong, fela bo molemo ba teng ga ke bo itse.

Boammaruri, ga ke itse se balemirui ba rooibos-e ba lebaganeng le sone, le dikgwetlho tse ba lebaneng le tsone, ke tse feng.

Nneteng, ga ke itse dikgwetlho tsa bona. Fela ke nagana gore go ka ba go tlhokagala ga pula le go na ga pula e ntsi. Fela ga ke na bonnete ba tsone.

Ke gopola gore go tlhoka kgatlhego mo go tsa temo, go dira gore ke sa e lelwa, le ka tsela e e leng gore maungo a dirisiwa ka teng.

Ke nagana gore ke namune, naartjie le suurlemoen, gore kere jalo, ke lemogile gore mo lefatsheng la rona la Aforika Borwa, metse e mentsi e na le maungo ao.

Ke nagana morogo o e leng wa lefatshe lotlhe ke matapole, ka gonne go le gantsi ko mabenkele potlako a dijo ga gona gore o ka se fitlhele dijo tsa matapole, thata-thata di-chip-isi.

Ga ke itse selo ka dithoro, ebile ga ke itse seabe sa mabele mo temothuong. Fela se ke se itseng ke gore mabele a na le karolo e e tshamekang thata mo dijong.

Ke nagana fa gotwe wine farming go buiwa ka temo ya diterebe. Ee, ke e nngwe ya dijalo tse di jalwang, le fa ke sa itse ga kalo ka temo ya teng.

Go tlhokagala metsi, peo, didiriswa tsa mo tshingwaneng, manure, le modiri wa tshingwana.

Ga ke na kitso gotlhelele ka go lemiwa ga rooibos-o, le molemo wa rooibos-e.

Lepampune, legapu, lerotse fela botlhokwa ba tsone ga ke e bo itse.

Ga ke itse gore ke dilo dife, tse ke tshwanetseng go di itse pele ke jala rooibos-o fa temothuong ya ka.

Boammaruri ga ke itse dilo di le dintsi ka rooibos-o. Se ke se itseng ke gore ke tea gore go diragala eng, gore e nonofile jang ga ke na kitso gotlhelele.

Ga ke na kitso gotlhelele gore ke ditsela dife tse di rooibos-e, e dirisiwang ka tsone tse dišwa.

Ga ke itse ditsela tse dišwa tse merogo e dirisiwang ka teng.

Matapole le khabetšhe, ka gonne ke itumelela dijo tse e leng gore di na le tsone ka dinako tsotlhe.

Ke utlwela ge go le gore thekenoloji e dirile dilo bobebe for temothuo, le kgwebo ya maungo ga go sa le boima go tshwana le kgale.

Go tlhokagala ga pula go bolaya maungo fela fa pula e na maungo a ya a kgatlhisa, mme fa pula e na thata-thata go ya go le gone go bolaya maungo go kotsi for maungo.

Maungo a na le di-vitamin-i ka go farologana ga tsone, tse e leng gore ke di agang mmele tsa rona and-e di a di re thusa mo mmeleng.

Ke nagana maungo a na le seabe sa go tshegetsa ikonomi, ka gore a mangwe a ya a romela mafatshe a a kwa ntle. Ke ntho e ke e naganang fela ga ke itse thata ka yone.

Merogo e aga mmele e thusa thata le ka dikotla mo mmeleng ya rona. Go na le di-potassium-o le di-carbohydrates le di-protein-i tse re di fitlhelang go tswa mo merogong.

Merogo ke dikotla mo mmeleng ya rona. E re thusa ka go aga mmele.

Ke nagana gore ke go ya ka tatso ya motho, gore o rata e feng tea.

Ga ke itse seabe se e leng gore rooibos-e e na le sone mo go rotloetseng temothuo.

Rooibos-o e farologana le di-tea tse dingwe ka gonne yone ga e na caffeine. Fela, go bapisiwa le dilo tse di batliwang kwa mmarakeng le tse di dirisiwang thata, ga ke itse gore e farologana jang.

Go ne go-go itseng thata ka ga dijalo le kgwebo ya tsone, fela ke a itse gore temothuo e na le seabe mo ikonoming ya lefatshe. Ka gonne fa lefatshe le sena tsa temothuo, go raya gore lefatshe leo le tshwanetse go reka tsa temo dijalo ko mafatsheng a mangwe. Seo se dira gore.

Nka dira ka go bo jotlhe go tlhaloganya le go itse ka ga temo ya rooibos-e, gore ke e jale.

Ga ke itse thata ka temo ya rooibos-e. Ke ithutile ka yone mo gone jaanong, gore gona le temo ya rooibos-o mo Aforika Borwa.

Ke nagana gore tlelaemete e-e ama mefuta ya merogo ka go fapa-fapaneng, ka gonne ga o le molemi o tshwanetse go itse, gore ke morogo o feng o o tshwanetse o o jale ka selemo sefeng.

Ka kitso go le ngata ka maungo a sa itsegeng, a a sa tlwaelegang a a leng molemo.

Ga ke na kgatlhego mo temong. And-e ga keitsi ke tla tsoga, ebile ke nnile le kgatlhego ya temo go jala ga se ntho e ke itumelelang yone gotlhelele.

Ke nagana gore pharologano ya maungo le merogo ke gore merogo gantsi e a apeiwa fela. Maungo o a ja a le tala go jala gone ga se ntho e ke itumelelang yone.

Go le gontsi ka mefuta ya dijalo, ebile ga ke itse go le gontsi gore o ka sireletsa jang dijalo, gore di sa bolawa ke tlelaemete.

Ga ke tlhaloganye go le gontsi ka dijalo ga ke tlhaloganye go le gontsi ka temothuo, le gore go diragala eng, go jadiwa jang dijalo tse dingwe di tlhokomelwa jang ke ke ntho e ke sa e itseng.

Ga ke itse go le gontsi ka dijalo, fela ke a itse gore dijalo di a fapana. Go na le dijalo tsa mariga, go na le dijalo tsa selemo. Fa o le mo temothuong, o tshwanetse go itse le go batlisisa thata ka gore dijalo dife ke tsa selemo sefeng ke se ke se tlhaloganyang ka .

Ka selemo, fa pula e kana thata, dijalo tse dintsi di a bola, mme ka mariga, ga go ya go le tsididi thata, dijalo tse dintsi di a swa, matlhare, di swa le maungo. Gantsi, ba ba leng mo temothuong ba ya ba reka jalo ka tsone.